Lokho kungashintsha ngokuthi wonke umuntu athole ithuba lakhe lokuzibonakalisa futhi kungabi nje sekugxilwa kakhulu emdlalweni, kepha-ke ukuthi ngasemphakathini kwako ukudlala, kube khona imincintiswane ezobandakanya wonke umuntu omncane, omdala, kube khona umdanso, kuba khona ukudla kukhunjulwa phela ukuthi-ke imidlalo le professionally kuze kujuxuze. Kepha-ke kuyoba khona nezinto maphakathi nayo amakhompethishini lawo.

Uhulumeni ukungenelela kuyo le nto ngokuthi athole izinhlangano ezingenzi inzuzo, asayine nazo ukuba iy'nhlangano lezi zitholwe indlela yokuba zifike ezikoleni zizokhangisa noma ezizofundisa ngalo ulwazi lolu lemishini yezinto ezithandwa yintsha. Ngoba phela manje noma kutholakale indlela yokuthi kuhanjiswe ama-surveys, ama-surveys lawa azobe esebuza ukuthi yini le ngokwama-demographics abantu abayithandayo ehlangene nethekhinoloji yamanje.

Izinto-ke enginga luleka ngazo kwabadala nababasha ngokuxhumana eyinkundleni ukuthi-ke babugade loku okubizwa nge-cyber crime , baqinisekise kakhulu i-OS okuyi-Operating System yabo emafonini. Ba-sign in no-Google benze sure ukuthi whatever noma kuyiphi indlela abazongena ngayo kwi-inthanethi bavikelekile ngaso sonke isikhathi, uma kukhona lento ekuthiwa i-phishing kuzoba khona laba abasebenzisa imininingwane yabantu ukuze benze ubugebengu. So loku kuzodinga ukuthi wena njengomnikazi wefoni usayine noma ubhalisele ifoni yakho ikwazi ukuthi mina ngingumnikazi wale foni, loko kwenzeka ngokuthi u-sign ine kwi-Operating System okuyi-Android yakho nekwi-Google efonini.

Ezemidlalo zingafundisa ngokuthi-ke kekube khona amasekishini e-youth development okuthi njalo-ke uma kuyojinywa kube khona izingxoxo zokuvula, kube khona nezingxoxo zokuvala. Lapho kuyobuzwa khona ama-coaches, life coaches, mental coaches, wellness coaches, yonke izinhlobo zama-coach ezizobe zithola lesi sikhathi ukuba kuhlalwe phansi kucutshungule ukukhuluma ngokomqondo, nokukhuluma kufundiswe abafana abancane nabadala indlela yokuziphatha.

Zidlala indima enkulu ngoba ziveza ikhono ngokuthi loyo muntu loyo nalo uthola ithuba lokuba aziveze, aveze elakhe ikhono nokuzithi yena uhamba hamba afike kephi, mase kuthi lapho engakwazi ukwenza kangcono khona athole ukululekwa, athole nokusizwa, athole nokuhlanganiswa nezinye izingane. Azizwe njengomuntu obalulekile noma othandwayo.

Abantu bomphakathi iy'phakamiso engayiveza ukuthi kubaleke ngani loku kulimaza kakhulu intsha nabo abadala ukungabi nazo izindawo zokudlala ama-sports, ngoba ama-sports iyo indawo le echitha isizungu. Futhi ekwaziyo ukuthi ivule igebhu amathuba omsebenzi ngey'ndlela ey'ningi and iyakwazi uku-protect-a ikusasa lezingane kanye nabadala-ke, nabo-ke nje laba abathanda ukuzinolonga nokuzivocavoca ngaso sonke isikhathi. So, kubaluleke kakhulu ukuthi ama-sporting grounds kuhlezi ekhona ngoba bekuyindawo le esebenza ngendlela ey'ningi, umphakathi uyahlangana, ama-sports ayadlala, iy'kole so nje ziningi izinyoni eyishaywayo ngetshe elilodwa.

Lokho-ke kulula kakhulu ngoba nezifundiso ezikhona ezikhuluma noma ezifundisa ngayo i-screen time nokuzivocavoca okuncane nemiyalelo okuyolandelwa uma uzohlala ubhekane nesikrini njengokusukuma emva kwe-awa uhleli phansi. Uthathe iwokhi , ushintshe ukhala ubuke kwizindawo ezinemibala ehlukene nokuphuza amanzi, kuyona into ozowenza ugcine umzimba wakho usesimweni esiyiso.